Ukuthenga amathikithi ngokusebenzisa amasistimu okukhokha imali yokugibela kulula futhi uyasiza, futhi kuyasiza kakhulu ekugwemeni ukulahlekelwa amathikithi futhi ungawathenga noma yinini. Kunengi ukuthuthukiswa njengoba ukhona ukuzithengela amathikithi kwisistimu noma yinini futhi kuyashesha, uyakhona nokuzikhethela izihlalo ozifunayo.

Izithuthi ziyasiza kubantu abadala ukuthi bakhone ukukhululeka ngokwencondo ngoba bazokhona ukuhlangana nabanye abantu, kuphele ukuzizwa banomzwangedwa, kuyasiza ukuthi bakhone ukufinyelela ezindaweni abafuna ukuya kuzo ngesikhathi futhi bayithole nento abazohamba ngayo. Kuyasiza nasemindenini nokuthi yazi ukuthi baphephile futhi izithuthi zihlale zikhona.

Amathebula ezikhathi zamabhasi ahlukahlukene ayasiza kubantu abadinga ukuhamba ngamahora aphambili noma asemuva, ukuze umuntu angahambi ngokushesha kanti akudingekile. Kuyasiza ukuthi umuntu athole isikhathi azohamba ngaso esikahle futhi nesivuma isimo sakhe.

Abantu abadala abasebenzisa izithuthi uma beya ezinkonzweni ngingabatshela ukuthi kumele bathole izithuthi eziphephile futhi ezikahle, ezikhona ukuthwala abantu abaningi ukuze bangabi nesizungu ehambweni lwabo lwenkonzo futhi babuye bephephile, bahambe bephephile.

Njengesakhamuzi esikhulile esingasakwazi ukushayela ngenxa yezimo zempilo ezithile, ngingazizwa kahle ukuthola isithuthi esiya ezinkonzweni noma kumicimbi yomphakathi, ngoba lokhu kuzongisiza ukuthi ngaphuthelwa ukuya enkonzeni nasemicimbini. Njengoba ngizobe ngithole isithuthi futhi kuzoqeda umzwangedwa wendlela and.

Ezokuthatha zingakhuliswa ngokuthi umphakathi uzanyelwe izithuthi ezizothutha abantu abahlala emakhaya njengoba kwaziwa ukuthi emakhaya azikho izithuthi futhi azitholakali kalula, lokhu kungenziwa ngokuthi abaphathi bezithuthi baphume bakhankase emakhaya, bafune amakhasimende azogibela izithuthi.

Kuke kwadingeka ukuthi ngilandele isikhathi sokuthutha sokuthunywa kwezimpahla zikaloliwe, izinselela engabhekana nazo ukulimala kwempahla kuloliwe, futhi ngabhekana nezinselelo ezinye ezifana nokulahlekelwa izimpahla nokumoshakala kwezimpahla. Nokumosheka kwesikhathi impahla ifike emva kwesikhathi eside ngenxa yokulimala kukaloliwe obethutha .

Alifikile kahle ngesikhathi esibekiwe njengoba lizohamba lima izindawo eziningi nabantu futhi bayabambezela ekutheni ibhasi liphuze ukufika lapho liya khona, ngoba abantu benza kancane futhi bayathanda ukuthi ibhasi lihambe lima ezitolo ukuze bazothenga.

Angabhekana naloku kukhathazeka ngokuthi akhethe izithuthi zenkonzo ezikahle eziphethwe abantu basemphakathini wangakubo abathembayo, futhi angacinisekisa ukuthi abashayeli abashayeli abaceceshekile abakwaziyo ukushayela, nokuphepha komgwaco.

Ngingaphatha umthwalo ohlangene osendaweni eyodwa ukuze ungangilahlekeli futhi ngingahlala eduze nomthwalo wami, ngilokhu ngiwugadile njalo ukuze ungalahleki.

Ama-shuttle kwezokuthutha zomphakathi kubantu abadala, indima yokusiza abantu abadala ukuthi bathole izithuthi ngaphandle kokuhlupheka, ukuze bakhone ukufinyelela lapho bayakhona ezitolo noma imitholampilo. Lokhu kuphinde kube nomthelela omubi ngoba abantu abadala abanye abakhoni ukukhokhela lezi zithuthi zama-shuttle, kuphinde kuphinde kube kuhle uma ubheka ukuphepha kwabo ngoba bayakhona ukugibela ama-shuttle bafike bephephile kulezo zindawo abaya kuzo.